Wentombi yakwaMkhize, usakhumbula sisafunda ukulima? Ubani nje owayazi ukuthi ngelinye ilanga sizovuna izitshalo nezithelo ezinhle kangaka? Sibonga sesadlula ebunzimeni bokulahlekelwa izitshalo zethu ngenkathi kunesomiso. Awubheke nje amazambane, imfino kanye nommbila kuhle kanjani. Angisaphathi utamatisi nama-aphula. Ngiyaziqhenya ngathi.

Ngesizini ezayo yokukhula, ngizogxila ekusimameni nasekuthuthukiseni impilo yomhlabathi ngomquba, izitshalo zokumboza kanye nokushintshanisa izitshalo. Ngihlele ukonga amanzi ngezinhlelo zokunisela ezisebenza kahle futhi ngizame izitshalo ezimelana nesomiso. Ukwandisa izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngokwengeza izinhlobonhlobo zezitshalo kuzosiza ekulawuleni izinambuzane kanye nempova.

Ukuqinisekisa amanzi okunisela ezindaweni ezikhahlamezwe isomiso, izixazululo zesikhathi eside zibalulekile. Okokuqala, ukusebenzisa izinhlelo zokunisela ezisebenza kahle njengokunisela nge-drip noma ngaphansi komhlaba. Kusiza ukonga amanzi ngokuwaletha ngqo ezimpandeni zezitshalo kuphinde kunciphise imfucuza. Okwesibili ukuvunwa kwamanzi emvula kunganikeza enye indlela ethembekile ngokuqoqa nokugcina amanzi emvula ngezikhathi ezimanzi angasetshenziswa phakathi nenkathi yesomiso. Lawa masu asiza ukusebenzisa kahle amanzi futhi adale izindlela zolimo ezisimeme, zinciphise ukuthembela emithonjeni yamanzi eyimvela kancane.

Ukubona inkomo izala okokuqala, kwaba yinto emangalisayo. Ngabona inyakaza yase icambalala ikhombisa ngokusobala ukuthi isibeletho sesiyaqala siyavuleka. Khona-ke, ngomzamo othile yaqala ukuphusha. Ngase ngibona imilenze yangaphambili yethole iphuma kancane kancane. Kwakumangaza-ke ukubukela ngendlela yayazi ngayo ukuthi yenzeni, ukuze kuphume inkonyane ngokugcwele. Lithe ekugcikeni selifikile ithole, ngazizwa ngikhuleka, ngafikelwa injabulo ngambongela umama. Okwangishaqa kakhulu yilokhu okwaba esekugcineni. Umama esekhotha usana lwakhe elihlanza elisiza ukuthi liphefumule. Bengiqala ngqa ukubona inkomo izala.

Ukushintsha kwisimo sezulu kunomthelela ezikhukhuleni ezivame kakhulu, nezinamandla ngokwenyusa inani lomswakamo osemoyeni. Amazinga okushisa afudumele abanga ukuhwamuka kuholele emvuleni enkulu ngesikhathi seziphepho. Lokhu kubangela izimvula ezinamandla ezimboza umhlaba, zidale izikhukhula, izikhukhula, izitshalo futhi ziqede imsoco yomhlabathi. Izehlakalo zesimo sezulu esibi kakhulu ziya ngokuya zingaqondakali okwenza kube nzima kubalimi ukuphatha izinhlelo zokunisela futhi belungiselele lezi zikhukhula ezinamandla.

Ngemisebenzi efana nokukha amagilebhisi, kubalulekile ukuba nezinyathelo zokuphepha ukuze uvikele izivakashi. Qinisekisa ukuthi kunikezwe imiyalelo ecacile yokuthi ungasebenzisa kanjani amathuluzi ngokuphepha nokuphatha emivini. Izivakashi kufanele zigqoke izingubo ezifanele nezicathulo eziqinile ukuze zigweme ukulimala. Ukuba nempahla nosizo lokuqala esandleni kanye nabasebenzi abaqeqeshelwe ukusingatha izimo eziphuthumayo kubalulekile.

Ezolimo ziwu mkhakha obalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika ngoba zidlala indima enkulu ekuhlinzekeni ngokudla, ekudaleni amathuba emisebenzi nasekufakeni isandla ekuthengiseni amazwe angaphandle. Isekela izigidi zabantu ngendlela yokuziphilisa ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya futhi ibalulekile ekusimameni komnotho wezwe.

Lapho ngicwaninga izintuthane endlini ebamba ukushisa, ngabona izintuthwane zivakashela izimbali ezithile. Ayi nje ukuze zidle kodwa ukuze zikhiphe impova. Njengoba behamba phakathi kwezimali bethwele impova emzimbeni yabo, basiza ngokungazi ukuthi bayayidlulisela besiza inqubo yokuzalanisa izitshalo. Lezi zilwane ezincane ezivame ukunganakwa ocwaningeni lokuthuthwa kwempova, zidlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuphila nokukhula kwezitshalo.

Abalimi abancane bangazuza kubuchwepheshe obungabizi kakhulu, njengama-system wokunisela ngamaconsi, onga amanzi futhi athuthukise ukusebenza kahle, noma izinhlelo zokusebenza zeselula ezihlinzeka ngezibuyekiso zesimo sezulu nezeluleko zokulima. Amathuluzi alula afana nezimbewu zezandla noma amaphampu asebenzisa amandla elanga, angasiza futhi ukukhulisa umkhiqizo ngaphandle ngokutshala imali enkulu.

Ushintsho olusuka kwezolimo luye ebhizinisini lezolimo lungaletha ubunzima obufana nokufinyelela okulinganiselwe emalini, ukuntuleka kwamakhono ezobuchwepheshe, kanye nokungaqiniseki kwemakethe. Lokhu kungaxazululwa ngokuhlinzeka ngosekelo lwezezimali, izinhlelo zokuqeqesha, nokudala ukuxhumana kwezimakethe ezingcono ukusiza abalimi bazijwayeze nezinqubo ezintsha zebhizinisi futhi bakhule ngokuqhubekayo.

Uvolo waziwa ngokufudumala kwawo okuwenza ulungele isimo sezulu esibandayo. Nokho awuhlali isikhathi eside njengemicu efana ne-alpaca noma i-cashmere ethambile futhi ekwazi ukumelana nokugqokwa. Futhi uvolo ungase ulume kwabanye abantu, kanti i-alpaca ne-cashmere ngokuvamile zibushelelezi futhi zithambile esikhumbeni.

Ukwabelana ngokulinganayo ngemithombo yamanzi phakathi kwemiphakathi, kubandakanya ukumisa izinhlelo ezisobala zokwabiwa okwesekelwe esidingweni, ukuqinisekisa ukufinyelela okulinganayo nokubekwa phambili ukusetshenziswa okubalulekile njengokuphuza nokuthuthwa kwendle. Ukuqapha njalo imibono yomphakathi kanye nezivumelwano zokusebenzisana, kungasiza ukuphatha ukusatshalaliswa kwamanzi ngokulinganayo nangokuqhubekayo.

Ukuqala ipulazi lezinkomo, kubandakanya izindleko ezinjengokuthenga imfuyo, ukwakha uthango nokunakekela amadlelo. Uzodinga futhi isabelo mali sokudla, ukunakekela kwezilwane, izinto zokusebenza kanye nomsebenzi. Kunanezindleko zamanzi, umshwalense kanye nengqalasizinda engase ibekhona yezindlu.